Singazama ukuthola izindlela ezihlukile zokukhiqiza indwangu esiyenza ngazo izimpahla zokuzivikela. Singathola izindwangu ezikhona ukubekezelela ukushisa futhi ezingashi uma ziseduze komlilo. Indwangu yethu futhi ingakhona ukuthi ivikele nasemvuleni ukuthi uma kwenzeka kuna imvula kunengozi, abantu bakhone ukusebenza bangangenwa amakhaza. Kubalulekile ukuthi uma senza izinto sithole ezinye izindlela zokwenza. Singafunda singadluliselana ulwazi noma singakhanda i-research yokuthi sazi ukuthi kunani lana ngaphandle esingakhona ukuyisebenzisa ukuze sifeze lokhu thina esikufisayo noma ukuze sifeze imisebenzi yethu ngokuphepha futhi ngendlela qophile.

UMnumzane Gumede ulimaze abantu abaningi emsebenzini asebenza nabo ngenxa yokuswela ulwazi. Ungene emsebenzini omusha anganalo ulwazi olufanele futhi wangena ngelanga noma usuku olubi kakhulu obelukade lubhizi. Uthe uma efika kwacala umlilo ngenca yokuthi abantu bebashoda bacela uMnumzane ukuthi ahambe nabo futhi abasize, kodwa ngokuswela ulwazi futhi ngenxa yokuthatha izinqumo ngesikhathi esiphuthumayo. Lokhu kuye kwaba umthwalo kuye, wagcina enza izincumo ezifaka abasebenzi abanye nomphakathi kanye naye futhi engcupheni, wase kulimala abantu abaningi futhi abanye bangasasizeki. Kubalulekile ukuthi sibe nolwazi futhi silusebenzise ngendlela ekahle.

U-Tony ulimele inyawo uma adlala ibhola. Uthe uma aphaselwa uSizwe wawa walimala. Bathena uma bafika bathatha u-Tony bamphuthumisela kadokotela. Uthe uma efika azange basamdlulisela esibhedlela, kodwa bathola izindlela zokumsiza ngenca yobuhlungu abekakuzwa, kepha lokhu kuthena uma kuhamba isikhathi kwaba nobungozi. Yingoba azange ahlolwe ku-X-ray. Bekunemisipha elimele, elimele uma u-Tony awa ephuka inyawo. Ithambo ligamule noma lisike umsipha ka-Tony ngenca yokuthi lokhu azange kuvele noma uSizwe azange bamufake kwi-X-ray. Tony azange akhone ukuthi abonakale ukuthi imisipha yakhe idabukile. Lokhu kube nembangela uma amalanga ahamba ukuthi inyawo laka-Tony libole futhi lingasapholi.

Izikolo ezingasendaweni yakithi zidlala iqhaza elikhulu futhi indima yazo iyabonakala. Imisebenzi yazo yihle futhi ibalulekile. Zidlala indima enkulu ngokufundisa futhi zikhuthaze ulwazi lwezempilo. Abantwana abaningi bayasweleka ngokungabi nolwazi olufanele, futhi bangakhoni ukunqedana, kodwa uma kunolwazi futhi olufanele ngokwezempilo bayakhona ukuthi uma udlala kuvela ingozi besizane noma makuvela ingozi endlini bakhone ukuthi babambisane bayigweme. Loku kuyakhona ukuthi kuphephise iy'mpilo zabanye abantu futhi kuphephise nezabo. Muhle umsebenzi wezikolo ezingasendaweni yakithi futhi siyawugqugquzela ukuthi qhubekani nenze imisebenzi emihle futhi siyabonga kulokhu enikwenzayo.

Kubalulekile ukuthi sizazi futhi sazi nomhlaba esiphila kiwo. Lokhu kusisiza ngani? Kusisiza ngokuthi sazi amakhambi esinawo futhi sazi ukuthi yini thina abantu esinayo. Umuntu uphiliswa yizinto ezingafani, kusukela amehlo, umlomo, izandla, izinyawo, kepha kukhona futhi okunye okungaphakathi esingakuboni, njengamathumbu, umphimbo nokunye futhi. Loku kungaba kuhle ukuthi nangabe sinolwazi olufanele uma umuntu aphathwa ukugula pheqelezi okungamlimaza esiswini, abe nolwazi ukuthi iyiphi indlela yesintu angayisebenzisa ukuze agweme ubuhlungu noma agweme izimbangela zokuthi aphathwe isisu. Kuhle ukuthi uma siphila emphakathini siphile nezitshalo zethu futhi siphile nomhlabathi wethu.